Leswaku va va na vutivi ka leswi a swi humelela khale naswona na vona va va va van'wana lava a va byeriwa switori leswi a swi humelela khale ku fana na vona loko va ha kula.

Ndzi nga n'wi vutisa leswaku i yini xi nga endla leswaku a tsakela khirikete naswona loko a ha kula ntlangu wa yena lowu a wu rhandza a ku ri yini naswona loko a karhi a tlanga i va a ti twa njhani.

Ndzi rhandza xivulavulelo lexi ngo hambi wo famba enkoveni lundza ta vonaka hikuva i xin'wana xa leswi hi nga kula va kha va hi byela hi xona leswaku xin'wana na xin'wana lexi i xi endlaku xi na switandzhaku ta swona.

E-e a yi tekeriwi enhlokweni hikuva vavasati i van'wana lava a va byeriwa leswaku mitlangu a yi ya vona ya vavanuna.

Ndzi nga n'wi hlohlotela leswaku a ya emahlweni a kha a tlanga mitlangu hikuva loko a ri kwale mitlangu ku tlangeni ka mitlangu ya yena i ta hlangana na vanghana vantshwa lava va nga ta n'wi rhandza hambi a ri na tingana.

Swi nga pfuna hikuva loko va ri ku endleni ka vutiolori miehleketo ya vona yi hleketa ku antswa naswona va va va ri ku endleni ka leswi swi nga ta va pfuna hi mihleketo na miri wa vona na maehleketelo ya vona.

Mitlangu leyi ni nga ta yi ni nga ta yi katsa i ntlangu wa bolo ya milenge i ntlangu wa bolo ya mavoko ya vavasati laha va nga ta hlangana kona va kota ku vulavurisana loko va ri eku tlangeni.

Ntsheketo lowu ndzi nga va byelaka ka wona i wa n'wampfundla na n'wanghala hikuva wu na tidyondzo naswona tidyondzo ta vutomi.

Ntsheketo lowu ndzi nga wu ndzi nga byeriwa wona dyondzo ya kona i ku va xin'wana na xin'wana lexi u xi endlaka xi na switandzaku swa xona naswona u fanekele u va munhu wo ti sola evuton'wini loko u endla lexi u fanekele u ti kuma ku sola.

Ina swi kahle hikuva hi laha ndyangu wu kumaka kona nkarhi wo burisana va kombana swa vutomi tanihi ndyangu ene swi wu kurisa hi laha va ya ka va kha va rhandzana hikuva va va ri na nkarhi wo tshama va burisana va kombisana swa vutomi.

Ina hikuva laha mi va mi ri ku vumbeni ka vuxaka naswona ku va ku ri na rirhandzu swinene.

A ku ri na ntsako swinene naswona hi laha hi nga vona ntsako ka matiko hinkwawo hi nga kuma hi nga kuma ndlela yo vona vutomi naswona a ku ri lembe rin'wana laha a ku ri na ntsako swinene.

Ndzi nga humesela ehandle mavonelo ya mina hi xipano leswi leswaku ku ta ta ku ta va na ku cinca loko va ha vona mavonelo ya mina.

Xikombisa leswaku mhaka ya mitlangu a yi fambiselana malembe naswona yi va nyika ntlhontlho ku ya emahlweni na ku tibyela hi mitlangu.

Rimbewu leri tlanga ngopfu hi timhavula i ra va xinuna naswona va dyondza ku va na ku titshemba evuton'wini.

Ina hikuva van'wana vana swa tidyondzo a va le ka swona naswona va tirhandzela mitlangu.

Leswaku loko munhu a lava xilo i fanekele a xi endla na hambi a kha a swi vona leswaku ku ta va na ku tika.

Ntlangu wa bolo naswona na ntlangu wa mavoko eka vavasati.

Swi ta endla leswaku va endla xilo hambi va nga swi tsakeli naswona swi ta va nkingha eka vona.

Swi heteleli ku tlanga eka khapu ya misava hi twenty ten hikuva a va fikeleli ku tlanga.

Ku se ni nga endla leswaku ndzi hlasela matidyelo ya mina eka vanhu naswona na vona va va va nyikiwa na nkarhi ku langutisa xiyimo naswona va ta va na vutitsakeri hi nkarhi wa vona.

Ndhawu leyi yi nga kona e-ground ya naswona a yi le ka xiyimo xa kahle hikuva yi le makhwatini naswona ku nga va na leswi swi nga ta humelela nghozi ka vana lava nga ta va ri eku tlangeni.

A wu tava na mitlangu ya bolo ya milenge ya swipano swo hambanahambana laha a ku ta va na program-e yo va pfuneta ku twisisa leswi va swi lavaka evuton'wini bya vona.

Swiphiqo leswi a nga ta langutana na swona i ku vulavulelo ra vona na maendlelo ya vona ka swilo leswi nga ta va swi kha swi humelela.

Swi hi endle leswaku hi kota ku twisisana mavonelo ya hina naswona hi kota ku vonisana tindlela to hambanahambana.

Swi nga ndzi pfuna leswaku ndzi va na na rihanyo lerinene naswona ku nga vi na lexi xi nga ta ni tsandzekisa ku ya emahlweni evuton'wini.

Ndzi nga ti nyiketela ku dyondza kumbe na ku practice-a leswaku ndzi ta kota ku va na swikili leswi.

I leswaku va ta kota ku vona swikili swa van'wana vana lava nga ta tsakela ku tlanga bolo kumbe mitlangu yo hambanahambana.

Ntlangu lowu tekeriwaka enhlokweni i ntlangu wa bolo ya milenge hikuva wu ri wu rhandza ngopfu hi vana va vafana.

Hi laha va kumaka timali kusuka eka swona naswona swi kota ku va nyika matimba leswaku va ya emahlweni va va na ntlhontlho na ku endla swona.

Laha va va nyikaka ntlhontlho no va seketela na ku nghenelela ka xiave xa mali la va va seketelaka hi mali.

Laha va nga ta va na na vanhu vo tala lava nga ta va va kha va navela ku vona ntlangu kumbe ku va va kuma mali ku huma eka vanhu lava va va seketelaka.

Va tirhisana na vona hikuva ti-influencer ti tirhisa switirhisiwa ta ti-brand letiwa ku promote-a no kombisa vanhu leswaku i ti tirhisiwa njhani kumbe ku va ku ku ku endla xinavetiso hi tona.

Laha va nga ta kuma ku voniwa naswona swilo swa vona kumbe mabindzu ya vona ya ta kula hi nkarhi walowo.

Nkoka wa madyelo lamanene i ku va miri wa wena wu va wu tiyile naswona a wu hatleli ku khoma hi mavabyi na vutiolori byi ndla leswaku miri wa wena wu va wu tiyile naswona wu va wu ri eka xiyimo xa kahle.

Munhu loyi ndzi langutelaka eka yena i mutlangi wa xipano xa Banyana Banyana loyi ndzi navelaka ku va yena loyi ndzi n'wu vitaka role model ya mina hikuva i na mahanyelo ya kahle naswona i na vumunhu.

Ri endla leswaku va va va ri eka xiyimo xa kahle naswona miri wa vona wu va wu ri eka va va ri eka rihanyo ra kahle a va tshami va kha va ngheniwa hi mavabyi yo karhi.

Ku va murhangeri hi wena murhangeri wa xipano hinkwaxo ku katsa na yena captain kambe captain i murhangeri wa vatlangi va bolo hi yena vatlangi va twaka hi yena eka xipano xa kona.

Yi va pfuna leswaku va va na mavonelo mantshwa loko swi ta eka mitlangu va va na ku navela va va na mintlhontlho yo lava ku humelela loko swi ta eka mitlangu.

Va nga endla leswaku va va na ku naverisa ka mitlangu ya thenisi leswaku van'wana vantshwa va la Afrika-Dzonga va ta va na ku tsakela.

Vantshwa va ta va va dyondza ku hlayisa nkarhi laha va fanele ku ta ya nkarhi wo nkarhi eka rivala ra mitlangu laha va dyondzaka ku va na ku tinyiketela na ku navela evuton'wini bya vona naswona miri wa vona wu va eka xiyimo xa kahle hikuva va va nga ri ku endleni ka swidzidziharisi.

Ndzi kuma nseketelo eka eka tikhampani laha ndzi kombelaka donation to kota ku ku seketela ntlangu wa mina laha ndzi endlaka na ti-tournament-e va tlangaka na na ti-team tin'wana la hi kotaku ku kumaku mali.

A nga endla leswaku a tirhisa inthanete ku navetisa ntirho wa yena na laha a nga ta famba a lava lava va nga ta n'wi sponsor-a eka ntirho wa yena.

Nkoka wa swona i ku va vana lava navelaka ku tlanga ntlangu wa bolo ya milenge va va va ri kona hi la va nga ta kota ku ku tirhisa switirhisiwa leswi.

Leswaku va ta kota ku seketela vantshwa lava va lavaku ku tlanga mitlangu kambe va nga ri na vanhu vo va seketela naswona laha va kota ku kuma vutivi ka mitlangu hinkwayo leyi va yi tsakelaka.

Makhombo ya kona i ku va u kuma munhu a karhi a tirhisa swinepe swa wena kumbe tivhidiyo ta wena ku tekela van'wana mali.

E-e, a ndzi nga pfumeli hikuva ku nga va na khombo rin'wana ra masiku va kuma vuxokoxoko bya laha a tshamaka kona va ta va ta yiva kumbe ku endla swin'wana.

Ndzi nga endla leswaku a nga pfuki a nyikile vanhu vuxokoxoko bya laha a tshamaka kona naswona i tshama a hlayisekile hi masiku hinkwawo.

A nga fanelangi ku tlanga mitlangu nkarhi wo leha leswaku a ta kota ku endla mitirho ya yena ya xikolo naswona a kota ku tikuma a kha a huwa na van'wana vana ematshan'weni ya ku a karhi a tlanga mitlangu ya yena ya le ka inthanete.

A ya ha ri kona hikuva vantshwa va masiku lama va tinyikile matimba hi ku tshama va hlalela tifoni ta vona.

Endlelo leri a ra ha ri kona hikuva tinsimu ta masiku lama ti humile endleleni naswona vakokwani kumbe vatswari a va ha ti nyiketeli nkarhi hi ku dyondzisa vana va vona.

Mitlangu leyi a va yi tlanga yo fana na xinthaci ku fana na ku tlanga netibolo.

Ina, yi endla leswaku va kota ku vumba vunghana hikuva hi laha va hlanganaka kona laha va kotaka ku vulavula va kotaka ku vona.

Ayeye ayeye ma rhambiwa ku ta va na hina eka siku ra mundzuku laha hi nga ta tikuma hi kha hi tlanga mitlangu yo hambanahambana va na kona or i ta byeriwa ku ta va ku karhi ku numba ku ta va ku ri kha ku huwiwa ku tlangiwa mitlangu yo hambanahambana.

Ntlangu lowu va nga ta hlohloteriwa ku ta va ta wu tlanga i ntlangu wa xinthaci laha ku tlangiwaka kha ku hlekeleriwa laha ku vumbiwaka kona tinyandza timbirhi ta vanhu va tlanga va karhi va hleketela va tiphina.

Caster Semenya a ri un'wana loyi a titshembile naswona a kuma ku seketeriwa eka vatswari va yena laha swi nga n'wi nyika matimba yo ta fika laha a nga fika kona na support leyi a yi kuma ivi va vatshami va Afrika-Dzonga.

Leswaku yi tele migingiriko leyi hi nga ta endla naswona yo hambanahambana leyi hi nga ta yi tsakela swa ku fana na ku tlanga xinthaci tinghizi na ku tlanga xitumbelelani.

Leswi ndzi navelaka ku hlangana na swona i ku tlanga xitumbelelani.

Ndzi ti kumile ndzi kha ndzi tlanga na ndzi hlangana na vanhu laha ndzi nga tikuma ndzi kha ndzi tsaka na vona laha ndzi nga tikuma ndzi kha ndzi endla vanghana vantshwa.

A ku ta va ku tlanga xinthaci hikuva hi laha ku tlangaka mi tele naswona mi ti tsakisa naswona xin'wana i ku tlanga xitumbelelani laha hi ta va hi kha hi ti tsakisa kona hi tele na vanghana va mina na van'wana lava va nga ta va va kha va swi tsakela.

Miehleketo ya wena swi vuyerisa laha miehleketo ya wena yi nga ta va yi ri ka xiyimo xa kahle naswona i nga ta va i ri ka ndlela ya kahle.

Ndzi tsakisa ndzi tsakela mitirho yo tsakisa yo endla hi ntlawa hikuva mi endla mi tele naswona i kha i kuma vanghana vantshwa.

A ndzi ta naveta ndzi vula leswaku a va ti va ta tihlanganisa na hina leswaku va ta tiphina hi tindlela to hambanahambana laha va nga ta tikuma va kha va experience swilo swo hambana no endla vanghana.

Swi endle leswaku ndzi heta weekend ya mina ndzi tsakile ndzi kotile ku tlanga na van'wana naswona ndzi titwa ndzi ri ka moya wa kahle.

Hi laha va tikuma va kha va kha va tsandzeka ku ku tlanga mitlangu ya kona kumbe va va va nga va nga ri ka xiyimo xo tlanga.